Diphetogo tse di ka ba teng ka go palama terene ke gore ka mo tereneng go bane dijo, batho ga ba tshwere ke tlala ba lapile ba kgone go ja, go ba ne le metsi and-e gape-gape go bane le fa batho ba ka yang ba kgone go itokolla ge ba tshwaregile .

Ee, be nkaya ko ba molaong gona ko Police station ka fa ka ile go ba bolelela gore aowa ke timetse, ne ke tshwanetse ke ye ko malome wa ka, gona mo lefelo ke le le le, ne ke kgopela le nkise ko teng. Ke nagana gore ke mo ke tlo ikutlwa ke phepile mo teng .

Ba lebelela di-ticket tsa bona ga ba boa go reka dijo or ba ye lokolola.

Ee, sa le ka siwa ke bese ke ya moshomong e le goseng , e phela e le mo nakong yona ga gona gore e ka latelwa.

Mo setšhabeng sa rena go na le batho ba ba nang le di pelo tse ntle, ba kgona go tsamaya ka yone mo di-pothole tseo ba beakanye, ba beakanye ka bo bona. Ka gore ba bona gore aowa Government ya rena le setšhaba sa rena, ke ra bone bo di-councillor, municipality ya rena ga ba na taba gore go tsamaiwa yang mo ditseleng. Ga re le batho ba setšhaba re ka kgona ra ile go bolelela mayor gore aowa ditsela tsa rona di senyegile, ga go kgone go tsamaega.

Dilo tse di ka kgonang go tsamaisana ke gore go phele ntse o na le metsi, dijo re a itsi gore ge o tsamaya tsela e telele o tshwanetse le ntse le khutsa le itokolla. Taba ya gore re kgone ntse re phephile, re tsamaya sebaka se se telele, ke gore re phele ntse di megala ya rena e ntse e phela e tshumile e bontsha gore re tsamaya jang. Ke ra ka di-location, e re bontsha di ya rona ya di-location ko re leng teng, gore le ge re na le kotsi ba kgone gore ba ye go botsa ba molao.

mo bolelela gore a phele ntse a lebeletse tsela, a seke a nwa bojalwa a phele ntse a lebeletse kwa a yang kwa teng.

Ne gole monate hampe go tsamaya ka yona terene. Go bona ka mokgwa o gona thekenoloji ka mokgwa o e agileng terene ela, e ne e le ntho e thakgatsang thata ke e bona. Nka rata gape go e palama ke e bone.

ya yone e ka dira gore go bane le di kotsi tsa mo tseleng. Batho bao ba nang le malwetsi a go tshwana le di sukiri le di-High blood, ba feleletsa ba eme ka maoto ka mo dibeseng ba feleletsa ba wetse fatshe ka gore go tletse ka mo .

Tsa batho thwanetse di nne di siametse, di beiwe ka tsela e e siametseng ka gore, ga di bewa ka tsela e e siametseng di kgone gore diwe, di gobatse batho ba leng kwa morago or ko pele. So go botlhokwa gore batho ge ba beile dithoto tsa bone ba di beye ka tsela e siametseng, ka molao ka mokgwa o ba kry-ileng molao ka teng ba ithute gore di tshwanetse di nne yang.

Le teng letshwao mo tseleng la go bontsha gore fa go tsamaya batho, fa go tsamaya dikoloi. re utlwelele melao ya ditsela, re tsamaye mo go tsamayang batho refe le tetla ya gore dikoloi di kgone go tsamaya sentle ka gore ge re ka se utlwelele dikotsi tsa mo tseleng.

Nka bolelela motswalle wa ka gore a tsene mo Bolt App, a kenye location ya gae mo a leng ko teng, gore ena o mo Soshanguve. Ga a fetsa a kenye for gore e ne o nyaka go pagama a ye kae, location ya gage o nyaka goya Boikhutsong Hospital. Gona Bolt e tla mmontsha gore, okay wena tshwanetse o duele fifty rand-a for-e o ye Boikhutsong. E be ga a accept-a yone request e o, a bitsa Bolt a pagama, Bolt ya mo tseya a pagama kwa a yang ko teng, ga a fitlha kwa a yang ko teng, ga fitlha ko teng o a patela.

Ee aowa batswadi bone ra ba tlhompa ra ba rata, ra bona gore ge ba re ga gona gore re ka palama koloi, e nne ya rona ra ba tlhompa. Nna nka se bane le bothata ba mpotsa gore dilemo tsa ka a go kgonagale gore ke nka bana le koloi, ke tla bana le koloi ga dilemo tsaka di nletlela.